Njengoba amadivayisi ehlakaniphile ehlanganisa nomthelela wawo empilweni yansukuzonke zomphakathi, imishini ehlakaniphile ingaba nomthelela omkhulu ezimbonini ezifana nezemfundo ngokwenza kube lula ukufunda okwenziwe ngendlela oyifunayo, ukuthuthukisa ukufinyelela olwazini kanye nokwenza imisebenzi ethile ibe lula.

Ngicabanga ukuthi kungafanele behlale phansi bexoxisane, kube khona isisombululo esizophuma khona kungeke kube khona ozoba nenkinga.

Njengomqguqguzeli wenkundla yezokuxhumana ofuna ukwandisa ukufinyelela kwakho nokuzibandakanya kwakho. Ungasebenzisa amasu afana nokuthumela okuqukethwe, okuthakazelisayo, nokubambisana nesikhathi, ukuxhumana nabalandeli bakho, ukusebenzisa ama-hash tags afanele, nokusebenzisana nabanye abagqugquzeli noma imikhiqizo ukuze ulinganisele impumelelo yalokhu abakudingayo.

Ukufinyeleleka kwezinhleko, kwezinhlelo zokusebenza nokuxhumana noma imilayezo okumelelene nezingcingo zamaselula, kunendlela okwenza umuntu azizwe ngayo. Lokhu kuncika nakwigunya abanalo nokuthetha inketho ayizwa ngaphakathi.

Kuyefana kokubili noma ungasebenzisa umakhalekhukhwini noma usebenzise ikhompyutha, konke kusebenza ngokufana ngoba nento ephakathi konke kuyefana. And kunomthelela omuhle kakhulu ngoba esikhathini samanje sesiyashesha ukuxhumana uma sitholakala.

Benkundla yezokuxhumana balinganisa uhlobo lwabo lomuntu siqu kanye namagugu ezemfuno nezentengiso zokuqukethwe, okukhangisiwe ngokulandelana, ukusebenzisana nemikhiqizo ehambisana namagugu abo, nokwembula obala ubudlelwane babo, nangokulinganisa impendulo yabalandeli babo ukuze baqinisekise ukwethembeka nokufaneleka.

Izinhlelo zokusebenza enazo, zingase zibe izinhlelo zokusebenza ezisesekelo zokuxhumana, ukuthumela imilayezo nokushaya ucingo.

Njengomzali ngingasabela ngokuchaza izingozi ezingaba khona ezinkundleni zokuxhumana. Ngibeke imingcele esikhathini esichithwa kulezinkundla futhi ngifundise ingane yami ngokuba ngumsebenzi ohloniphayo nonesimilo ku-inthanethi.

Uma ngiya kwifestivali yomculo oneqoqo elihlukahlukene labaculi abavele ezinhlotsheni ezehlukene. Ngingathanda umkhathi ojabulisayo nonomdlandla, umculo ohlukahlukene ohlanganisa i-Afro Beats, Amapiano, ama-Hip Hop, namakhonsathi ayintandokazi yami angaba i-akhawunti ebukhoma yomculi engimthandayo, we-Afro Beats kanye nesethi enamandla enamandla womculi we-amapiyano okhuphukayo.

Njengomphathi wesiteshi somsakazo womphakathi, ngingamela, ngingamema umhlaleleli ongajabulela ngezinhlelo ezintsha ukuba ozoxoxa nathi ngemicabango yakhe, ngimchazele izizathu zoshintsho futhi ngimgcizelele ukuthi izinhlelo ezintsha zenzelwe ukuthuthukisa, ukuthuthukisa umphakathi wonke futhi ngithemba ukuthi uzolubona ukubaluleka kwalo ngokuhamba kwesikhathi.

Uma mina nomlingani wami sihlela uhambo oluya emazweni angaphandle elinokufinyelela ekulinganisweni kwi-inthanethi futhi sidinga ukunquma ukuthi sithembele ini, ezingcingweni zamaselula noma izinhlelo zokusebenza zemilayezo ukuze senze uxhumano. Singabhekana nale mikhalo ngokuhlela, ngokuhlela kusengaphambili ukuthi-ke sizoxhumana kanjani ngesikhathi esithile lapho kungenzeka khona ukuthola i-inthanethi futhi mhlawumbe sisebenzise izinhlelo zokusebenza ezingasebenza ungaxhunyiwe kwi-inthanethi ngezinye izikhathi.

Njengomlawuli onikezwe umsebenzi wokuphenya ukusetshenziswa kwabalandeli mbumbulu nama-trick-i okuzibandakanya ngabagqugquzeli benkundla yezokuxhumana, ngingasebenzisa izindlela ezifana nokuhlaziya amaphethini, ukusebenzisana ukuhlola ubuqiniso bama-akhawunti, nokusebenzisana nezinkundla zokuxhumana ukususa ama-akhawunti angathembekile futhi ngingasebenza abathonya abaphenduli ngokubetha imithetho ecacile.

Uma ngithandana nomuntu bese eqala ukuhlola izaziso zenkundla yokuxhumana njalo ngami, ngingazizwa ngingakhululekile futhi ngingazethembi. Kanti futhi ezinye izinto ezimbi ezisenkundleni zokuxhumana engingathanda ukuxoxa ngazo ubuxhwanguxhwangu kanye nokucwasana.